go duela madi ao ka ntlha ya gore ke itemogela karata e ntšhwa, ebile ke a go kry-a ya sengwe le sengwe se nne se le mo go yona se ntse fela jalo.

dilo di tshwana le lekwaloitshupo, aterese ya ko nnang teng, le boleng nyana ba madi a o tlo a deposit-ang fa o simolola go bula akhaonto ya gago.

Selo se se neng sa ntlha tlhotlhoetsa gore ke bule akhaonto ya ka ya ntlha ke ka ntlha ya gore ke ne ke nna le mosadimogolo mme mama ene a dira kgakala, yanong fa nne a re o nthomelela madi go ne go nna thata nyana ke ka ke bone gore ke itemogele gore ke bule akhaonto e ntjha.

Tse ba di dirang fa ba a naya madi ke go sa lebelele gore bontlha ba madi ao kgotsa boleng ba madi ao bo ntse jang, kgotsa go tlhoka kitso ka boleng jwa madi.

Dilo tse ke di lebelelang fa ke bula akhaonto ya banka sa ntlha ke lebelela gore a di-interest-e tsa teng di siame, ebile ga e batle madi a mantsi ga o a tshwanela go neela batho nomoro ya sephiri ka gore ba ka go tseela madi.

Fa o le mo leetong fa o batla go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi, lebelela dikgang kgotsa o di utlwelele mo sealemoyeng, ebile mme o o sekaseke kgotsa go batlisisa ka ditlhwatlhwa tseo tsa madi a ko o etelang teng.

O tshwanetse go nna le kitso e tletseng ka ga ngwana wa gago, o itse gore o a go bala eng, ebile o tle le ka dipampiri tse di bontshang gore a o amogetswe ko yunibesithing a yang go tsena mo go yona kgotsa ko college-ing

Nna botoka thata gore dibanka tsa mafaratlhatlha e neelwe ka dipuo tsa bosetšhaba ka ntlha ya gore batho ba bangwe ga ba itse dipuo tse dingwe, ba itse dipuo tsa bone fela tse ba tsholwang ba di bua.

Tax-e ke tirisano ya go godisa madi. Fa o batla go tsenela tiriso ya forex-e o tshwanetse wa bula akhaonto ya forex-e, gwa nna le motlhotlheledi o go thusang go go bontsha gore go diragala jang gore o kgone go ikry-a o godisa madi a o nang le o ne.

Batho ba tshwanetse go tlhokomela gore ba dira dikadimo tsa madi jang. Mme ebile koloi ya bogologolo e a sokodisa, o kgona go e reka o tshwanetse o reke le dikarolo tsa mmele wa tsone. Go na le koloi e ntšhwa e o e rekang e ntse e tsamaya sekgala se le se leele e sa sokodise.

Ba tla go tswalela akhaonto ya gago, o ya kwa phaposing tsa gago tsa dibanka. Mme o a buisana le bone ba go thusa go tsweletsa tiro pele. Selo se se ka 'irang gore o tswalele akhanoto ya gago ya go boloka madi ke fa o sa tlhola o kgona go ka beya madi, kgotsa o sena madi, kgotsa mme ditlhwatlhwa tsa di chargers tsa banka ya gago di le kwa godimo-dimo thata.

Adimisanang ka madi fa ba sekaseka ga o dira kopo ya madi, go lebelelwa lekwalo itshupo, go a lebelela lekwalo la go bontsha gore a o a dira, go a lebelela le lekwalo la ko bankeng ya gago.

Fa o itse ka madi, go ka go tswela mosola gore ga o na le karata ya sekoloto o itse gore o dirisa madi a teng yang. O seke o a dirisa botlhaswa.

Modiri wa banka ke ne ke ka rata fa o ka ntlhalosetsa gore a go botoka go reka ntlo mo bankeng, kgotsa go ikagela ntlo go simologa mo tshimologong.

Dirisa banka ya mafaratlhatlha go na le dinomoro tsa sephiri tse o di tsenyang, ebile go na le tsela ya go bontsha setshwantsho sa gago gore go netefatswe gore a mme ke wena tota o dirisang mafaratlhatlha a o. Gore go sireletsege dira gore o tsenya setshwantsho sefatlhego sa gago gore go seke ga nna le o go senyetsang.

Tlhotlhwa tsa madi ga di ya kwa godimo le ko tlase di ama dikgwebo tsa boditšhabatšhaba di le dintsi. Ka gore ga madi a ya kwa godimo dilo di simolola go nna le tlhwatlhwa e e kwa godimo dijo di ya kwa godimo, peterolo e ya kwa godimo, jalo le jalo.